Eyona nto ndiyithandayo ngokuqhuba ibhasi ehamba isithuba umgama omde weli loMzantsi Afrika yinto yokubana maan ndiye ndikwazi ukubona iintlanga ngeentlanga ezithile, amaphondo ngamaphondo athile endingazange ndaya kuwo. Okwesibini, maan eyi, abanye abantu maan ndiyabathanda maan, abanye abantu maan apha maan bandithethela nje kamnandi ulwimi. Imnandi maan into yokubana ukwazi into yokubana wazi nezinye iilwimi ezikhona kweli loMzantsi Afrika, uhleke nabantu eyi, maan ha-a maan mandingade ndinyukintaba mandinganyukintaba. Imnandi kakhulu maan le nto xa uthi madoda utshona kwela cala looBizana, utshona kwela cala looKZN, utshona kwela cala looLimpopo. Zinintsi kakhulu maan inintsi kakhulu into ndingayithetha apha ndingabhala incwadi, ndingayifinisha ndingayigqiba ndibethe ufinish and klaar ngeAfrikaans.

Apha ndihlala khona oonotekisi ngabantu abanobubele kakhulu kwaye banobuhlobo nobudlelwane obuhle nabantu abaqhuba iibhasi, akufani nakwezinye ilali apho oonotekisi balwa nabantu beebhasi, bagebengane nabantu beebhasi khona. Apha oonotekisi bayonwaba kakhulu, bayonwabisana nabantu abaqhuba iibhasi kuba kwamanye amaxesha baye bade abantu abaqhuba iibhasi bathi xa ibhasi igcwele kakhulu amise iteksi egqithayo into yokubana ndicela akuphungulela abanye abantu apha kuyo.

Ngokolwam uluvo ndicinga into yokubana, ewe, esona sithuthi sikhuselekileyo phakathi kweteksi nebhasi ngolwam uluvo yibhasi. Ibhasi nokubana ingawa inezitulo eziqinileyo kwaye ezintofontofo. Xa kunoba mhlawumbi kwenzeka ingxaki ibhasi iyawa osemva umntu noko angasinda kuneteksi. Iteksi ithambe kakhulu ngokubhukuqeka nje ngokubhukuqeka nje kabini kathathu wonke umntu ongaphakathi ingaba sewonzakele. Kanti ebhasini hayi wonke umntu osebhasini angonzakala xa ibhasi .

Into endicinga into yokubana ingenziwa apho ndihlala khona kukuphucula nokulunga kwezithuthi zikawonkewonke kubantu abadala abasele bekhulile, yinto yokubana urhulumente rhoqo urhulumente asoloko alungise umgaqo ikakhulukazi ezilalini apho kuhlala khona abantu abadala kakhulu. Abantu abadala basezilalini alungise umgaqo enzele into yokubana izithuthi zikwazi ukufikelela khona, zingajiki kude, zingehlisi abantu kude, zikwazi ukuqoqela zonke zehle ziyofika nalapha emanxiweni. Ngoku xa umgaqo umbi azikwazi ukufika le. Xa urhulumente enokulungisa nje umgaqo awenze ubemhle uza kwenza izinto zibe lula into yokubana izithuthi zikwazi ukufikelela apho.

Ndicinga into yokubana ihambelana neemfuno zabasebenzi ukuba kaloku kwamanye amaxesha eminye imithwalo inzima kakhulu. Xa inothi ilahleke nowakho umsebenzi wena mqhubi ungasengcupheni ungaba semngciphekweni into yokubana ungalahlekelwa ngumsebenzi. Loo nto leyo ndithi ihambelana neemfuno zalo msebenzi kuba eminye imithwalo ezinye izinto eziye zithwalwe apha ziye futhi ziphinde futhi zibe zizinto ezi zizitya ezifayo kuba ezi zizitya ezifayo kuba xa zinothi zilahleke okanye zingafumaneki loo nto leyo ingagqibela sele ibangela into yokubana isonka sakho, impangelo yakho ibe semlonyeni wengonyama.

Nto yakuthi, hayi kakubi mntakwethu kodwa ndikunike iphepha elibomvu ngoku wena undinika iten randi. Loo nto kaloku leyo ayinokwazi ukwenzeka ngoba ndisuka awunothi ukusuka apha eKrugersdorp ukuya eLeratong kube yi-forty randi. Nto yakuthi ndicela uxolo ngokuthetha kakubi kodwa le itshintshi ondinika yona ayiphelelanga. Khawuzame mhlawumbi ugqithise napha kumqhubi mhlawumbi ke umqhubi okanye ikhontraktha nguye owenze impazamo.

Into endakhe ndayibona, hee, hayi yazi yintoni, into endakhe ndayibona phofu eyayingxambulisana phakathi konooteksi yinto yokubana kwakukho abantu ababebathathu ababeme estophini. Ngoku lo noteksi wathi sele efikile ethi uyabathatha kwafika enye iteksi ngesivinini yagqitha yafike yoma phaa ngespidi yakhawuleza yabathatha. Ngoku loo notekisi wacaphuka into yokubana aba bantu ubabone kuqala and besethi uyobakhwelisa qha ke ebehamba nje kwaye ebesenyathele umcepho wokumisa uba amise kancinci . Lo wakhawuleza wama phambi kwakhe wathatha aba bantu. Yhe maan loo waphuma ekhawuleza ethwahla esethule nespoti. Ha-a maan yeyi bathethisana ke noko kodwa ke noko kwanceda nje into yokubana kwakukho amapolisa ayegqitha akhawuleza maan noko le nto le ayiqoshelisa, abanqanda. Kodwa ke noko zange abafumane aba' ntu wayebathethela zange abafumane kodwa ke noko maan hayi wayecunukile, wayecaphuka nje hayi kancinci sonke phofu sasimbona into yokubana uqumbile.

Mna okona kutya ndingathanda ukukutya xa ndingumqhubi welori ndingaqhuba, ndingathanda ukutya ukutya okunjengepapa, iphalitshi ngokutsho. Iphalitshi ndingathanda ukutya lona kuba iphalitshi yinto ethanda ukthatha ixesha elide kakhulu esiswini ingakhawulezi iphele. Kwaye ke xa uthe watya iphalitshi ayiyonto onophinde futhi ikwenze ulambe okanye usoloko umisa ufuna ukuya ethoyilethi tu. Iphalitshi kokona kutya kuhlala esiswini kwaye kokona kutya kungasokolisiyo.